Imeko yokungayifumani imali kwinkxasomali kwiNational Student Financial Aid Scheme kuye kube nzima kakhulu ngoba uye uthi naxa ufuna imalimboleko leyo uthi soyifumene ufumane imali leyo incinci engazukwenela yonke le nto ibizawube ibhatalwa yiNSFAS ngoba ziyadura kakhulu izinto zaseyunivesithi ngakumbi iincwadi, ngoba zezona zezona zezona ziye zibe nemali eninzi okufuneke uyibhatalile. Umna ndiziva ndiziva ngale meko ndingaziva kakuhle ngoba kuzofuneka ndiphinde ndiyokwenza elinye ityala lokuba ndengeze uze zenele izinto.

Le mali itsalwa ngumqeshi ngokunceda yena mhla aze athi aphelelwe ngumsebenzi abe engawafumenanga omnye umntu msebenzi akwazi ukufumana imali enokwazi umnceda naye ukubana abe ekhangela nomnye umsebenzi okanye akwazi ukuba aziphilise ngayo loo mali.

Lo mgalelo ungakwazi ukunceda lowo azabe eboleke loo mali encinci ngokuba abe nenzala nje encinci, ngoba xa inenzala encinci izawukwazi umnceda naye akwazi ukwenza iingxaki zakhe azobe ejongene nazo ngelo xesha azobe engenamali.

Lingenelo zikaCashSend ziyanceda kwindlela yokuba xa umntu umthumelela kwiakhawunti yakhe yebhanki kuyafumaniseka ngamanye amaxesha ukuba mhlawumbi ebetsibe inyanga kumasingcwabane umhlawumbi ambhatalayo, leyo mali iphele ke ngoku itsalwa. Kodwa xa umthumelela ngoCashSend uye ayifumane yonke leyo mali kungekho nezo ndleko ezo zizabe zitsalile imali leyo izawube ingena kwiakhawunti yebhanki. So kuba ngcono xa umthumelela ngoCashSend.

Abantu abaninzi baye bakhethe ukuya ezi-ATM ukusebenzisa ii-ATM ngoba baye bacinge ukubana bakhuseleke kakhulu xa beya kwii-ATM bekhupha imali zabo kuyo okanye besebenzisa i-ATM ukuba bathumele imali, ngoba abanye abantu abaninzi ababi nalo ulwazi lokusebenzisa ii-app ezi zisefowunini zabo.

Abantu bakuthi abaninzi abanalo ulwazi olwaneleyo ngendlela ekutyalwa ngayo imali ngoba ukutyala kwemali kungaluphuhlisa kakhulu eli loMzantsi Afrika, ngoba xa utyala imali iye ibuye inenzala encinci noko oyibonayo nawe ubana ingakwazi ukunceda ngokuhamba kwethuba.

Ibhanki ngokoluvo lwam akufanelekanga ukubana ziyayibiza le mali yenkonzo ngoba abantu abaninzi abaye bayifumane ngenyanga nenyanga imali uba umntu uye athi xa iphinda eyifumane imali ekubeni ebengayifumenanga kwinyanga egqithileyo iphele loo mali seyingeyiyo laa mali ebiyifumene iphele seyiba yimali engaphantsi kulena ebeyilindele.

Kubalulekile umntu xa enikezela ngeenkcukacha zakhe anikezele ngeenkcukacha ezizizo ngoba kulapho umntu aye azomane efumana khona imininingwane ezabe ithunyelwa yibhanki yakhe. Ukuba umzekelo iibhanki yakhe kukhona ingxaki baye bamthumelela kule dilesi ezabe iyiyo atsho azoyazi ubana yintoni eqhubekayo okanye kukhona izinto ekufuneka ezizisile.

Ayilotyalo olufanelekileyo olu ngoba umntu uye athi okanye umntana wakho uye athi xa efunda, xa egqiba ukufunda kufuneke abhatale le malimboleko yokufunda, ngoba iye ayibolekwe, ke ngoku athi xa eqala umsebenzi abe efumana imali encinci kuba efuneka ebhatele le malimboleko.

Ukuzithengela ikhaya kohluke kakhulu ngoba xa ungumntu onekhaya lakho uyakwazi ukwakha ifemeli yakho nihlale endaweni eyi-one ngaphandle kobana nibe ndibhatala imali ngenyanga nenyanga apho nizawube ndiqeshe khona. Uzawube ungabhatali mali ngenyanga uzawube uzithengele ikhaya lakho uzokwazi nesizukulwana sikwazi uhlala kuloo.